E ka nna le seabe se segolo mo go tlisitseng puisano e e nonofileng le tirisano mmogo magareng ga dingaka tsa setso le badiri ba ditleliniki. Ka tiriso ya di founu, dipolatefomo tsa puisano le dipapatso tsa inthanete, re ka kgona go buisana ka bonako, re arolelana kitsiso le go rulaganya tlhokomelo ya balwetse mmogo. Seno se ka thusa go kopanya maiteko, go oketsa kutlwelobotlhoko le go aga tshepo magareng ga ditlhopha tse pedi. Thekenoloji ke tsela ya go aga borai jo bo nang le kutlwano mo tlhokomelong ya botsogo.

di bontsha gore borre ba le bantsi ba lemoga phamokate morago ga lobaka lo loleele, mme seo se ka oketsa kotsi ya diphologolo tsa botsogo. Go lemoga bolwetse jono ka bonako go thusa go simolola kalafi ka pele, go fokotsa kotsi ya bolwetse jo bo masisi le go thibela go anama ga mogare. Ditsela tse di molemo tsa go thibela di ka akaretsa go dira diphitlhelelo kgapetsakgapetsa, go dirisa dithunya, go dirisa dithoto ka pabalasego le go rotloetsa puisano e bulegileng ka boitekanelo. Bophelo bo bo botoka bo simolola ka kitsiso le kgato e e tletseng maikarabelo.

Batho ba ba nang le bogole ba na le tshwanelo ya go tshela ka seriti, boipuso le tlotlo. Go netefatsa seno, re tshwanetse go ba tlhokomela le tikologo e e nang le ditlamelo tse di maleba, go akaretsa dipalama, meago e kgonang go amogela batho botlhe le thekenoloji e ba thusang mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi. Gape, thuto le mananeo a a rotloetsang kutlwelobotlhoko le temogo mo setšhabeng di botlhokwa. Fa re ba naya ditšhono tse di lekanang, re aga setšhaba se se akaretsang batho botlhe ka tlotlo.

A thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhe kwa mekhukhung, ka gonne batho ba ba nnang koo gantsi ga ba kgone go fitlhelela ditiragalo tsa botsogo tse di tlwaelegileng. Ditleliniki tse di tsamayang di tlisa tlhokomelo ya botsogo gaufi le batho, di thusa go lemoga malwetse ka bonako, go abela diphologolo di tshwenya, le go naya thuto ka pabalasego. Seno se fokotsa diphetolelo tse di masisi tsa malwetse, se tokafatsa matshelo le go netefatsa gore boitekanelo ke tshwanelo e abelwang batho botlhe, e seng batho ba ba nang le ditšhono fela.

tsa setso di itsege ka go fodisa malwetse a le mantsi a a akaretsang bolwetse jwa mowa, kgatelelo ya maikutlo, malwetse a mmele a sa utlwagaleng sentle, le matlhotlhotlhapelo. Batho ba bangwe ga ba dumele mo dingakeng tsa setso ka gonne di sa dirisi science ya sešweng kgotsa dipatlisiso tse di tlwaelegileng mo kalafing. Gape, go na le maikutlo a a sa siamang a gore kalafi ya setso ke ya dingwao fela. Le fa go ntse jalo, ke botlhokwa go lemoga bokgoni jwa dingaka tsa setso mo setšhabeng le go akaretsa kitso ya tsone mo tsamaisong ya botsogo ka tlotlo le tebogo.

Fa motho yo o nang le bogole a sa kgone go fitlhelela kalafi ka bonako, seo se ka senya botsogo jwa gagwe ka go oketsa bolwetse, go fokotsa boitekanelo le go oketsa bothata jwa maikutlo. Go botlhokwa gore ditirelo tsa boitekanelo di nne tse di fitlhelelang mongwe le mongwe, go sa kgathalasege seemo sa gagwe. Seno se thusa go tokafatsa matshelo, go fokotsa dipharologanyo le go aga setšhaba se se nang le tekatekano. Bophelo jo bo siameng ke tshwanelo e seng monyetla, re tshwanetse go tlhomamisa gore batho botlhe ba tlhokomelwa ka seriti.

Bana ba sekolo, ke itumelela gore ke bo ke le mo pele ga lona gompieno. Ke batla go lemosa botlhokwa jwa go ja dijo tse di tswang mo thulaganyong ya dijo tsa sekolo. Dijo tseno di lo fa maatla a lo a tlhokang go ithuta sentle, go nna le mmele o itekanetseng le go thibela malwetse. Fa lo sa je sentle, lo ka ikutlwa lo lapile, le sa kgone go tlwaela mo dithutong le go nna tsebe maleba mo dithutong tsa gago. Ka jalo, jang dijo tsa lona ka metlha, le di tseye jaaka karolo e botlhokwa ya katlego ya lona mo sekolong, dijo tseno di a le tlhokomela.

Bagaetsho, fa motho a tshwaeditswe ke botlhoko jwa lebolelamading, HIV, matswalo a ntlha a ka akaretsa letshololo, botlhoko jwa mmele, feberu, ditlhagala mo molomong, lego go imelwa ke mmele. Fela jaaka motho fa a na le thutafatso, matswalo ano a ka simolola go bonala mo dibekeng tse pedi go ya go tse nne morago ga tshwaetsego. Le fa go ntse jalo, batho ba bangwe ga ba bone sepe ka bonako. Ke ka moo go leng botlhokwa go itlhopela tlhatlhobo ya HIV kgapetsa-kgapetsa, ka gonne go lemoga bolwetse ka nako go thusa mo kalafing le mo pabalesegong.

Go netefatsa gore ga re dirise madi a le mantsi mo kalafing, re tshwanetse go tsaya dikgato tse di maleba jaaka go batla thuso ya bongaka kwa mekgatlhong e e nang le ditshenyegelo tse di kwa tlase, go tsaya kalafi e e tlhokegang fela, le go tlhokomela botsogo jwa rona ka metlha ka go ja sentle le go itshoka. Go botlhokwa gore mongwe a nne le madi a melemo, ka gonne madi a a thusa go kgona go ikela ka kalafi, go reka dijo tse di siameng le gore ba nne le botshelo jo bo itekanetseng. Madi a melemo ke senotlolo sa botsogo jo bo botoka le tshireletsego mo botshelong.

O tshwanetse go tsaya maikarabelo a magolo mo thutong ya basetsana ba e seng makgarebe, ka go ba ruta botlhokwa jwa go rulaganya lelapa le go itse ka ditsela tsa thibelo ya pelegi. Go ithuta ka thibelo ya pelegi ga go feleletse fela ka go tila go ima, mme gape go ba thusa go tsaya ditshwetso tse di siameng malebana le boitekanelo jwa tlhakanelodikobo. Fa ba na le kitso e e nepagetseng, ba ka tila go ima go go sa batlegeng, ba tlhopha isago e e matsetseleko le go fitlhela ditiro tsa bone. Tiro eno e simolola mo sekolong, mo thutong, mo puisanong le mo tlotlomatsong ya seriti sa basetsana.